I-akhawunthi yemali yeselula ingaba yisicathulo esisebenzayo kujuliya nasemaphandleni e-Uganda. Ivumela ukuthengiselana okulula nokuphathwa kwezimali.

Ukususa izimali ezikhokhiswayo nokuvuna izikweleti zomuntu sicu. Kungase kukhuthaze ukuboleka okucatshangelwe kahle, ukufunda nezezimali kanye nezincubo zokuboleka ezisobala. Lolu shintsho lungase futhi lube nomthelelo kwezinye izinsiza zezezimali futhi zisebenzise izindlela ezilungile umthengi.

Ekucaleni ngangijabulile ngezinzuzo ezingase zibe khona zokuthenga indlu njenge-investment-i. Ngibone ngeso lencondo iholo lokucashisa eliqhubekayo kanye nokwazisa kwenani lesikhathi eside. Nokho ukukhathazeka mayelana nokuntengantenga kwemakethe kanye nezingozi zokuba umnikazi wendawo kwanginika ikhefu. Ekugcineni ngancuma ukungatshali imali, kodwa ngokushesha ngemva kwalokho inani lempahla lenyuka, langishaya ngizisola futhi nginomuzwa wokuthi uma kwenzekani. Ngizibuza ukuthi ngabe bekuyini ukube ngithathe inxathu?

Kuyamangalisa ukwazi ukuthumela imali ngokushesha nakalula ngeselula, ikakhulukazi kumuntu osendaweni yasemaphandleni ngaphandle ngokufinyelela kalula kumabhange avamile. Lobu buchwepheshe bungaba usizo, bunikeze ukufaka kwezimali nokweseka lapho kudingeka kakhulu. Kuyamangaza ukucabanga ukuthi izinsiza zemali zamaselula zingavala kanjani igebhe futhi zilethe izinsiza zezemali emiphakathini enganakiwe.

Njengoba ngisondela ekuthatheni umhlalaphansi okuhamba phambili kwami, ukulungisa uhlelo lwami lwezokwelashwa ukuze ngiciniseke ukuthi lungahlangabezana nezidingo zami zokunakekelwa kwezempilo ezishintshayo. Ngikhathazekile ngokuthengeka, ukuhlinzekwa kwezimo ezingelapheki. Ukufinyelela kubahlinzeki bezempilo abasezingeni eliphezulu, kanye nokuhlinzekwa kwemithi kadokotela. Ngifuna uhlelo oluhlinzeka ngokusebenza okuphelele ngaphandle kokuphula ibhange lunginikeze ukuthula lwencondo nokuzivikela ngokwezemali eminyakeni yami yegolide.

Ngizizwa ngijabulile futhi ngimangele lapho ngithola inzuzo enkulu ku-akhawunti yami yokuhweba kwe-Forex nokuchichima kwenjabulo enkulu. Ngizizwa njengomshintshi we-game.

Izinkundla zamaselula zithuthukisa ukufakwa kwezimali emiphakathini yasemakhaya ngokunikezeka kokufinyelela ezinsizeni zezezimali zizochubeka nokuthuthuka, zifinyeleleke kalula, zisebenziseke kalula futhi zihlanganiswe nezinye izinsiza. Okuchubekele, ukufaka okukhulu kwezezimali nokukhula komnotho.